Ngicabanga ukuthi kufanele bavunyelwe bayilawule ngaphandle kwemvume yabazali, ngoba vele benze izinto ezinye ngaphandle kwemvume yabazali. Ngalokho kufanele kube kuyena umuntu aziphathele yena impilo yakhe. Lokho kuzomsiza kakhulu ukuthi angatholi abantwana isikhathi singakashayi, ngoba bayazibandakanya kwezocansi ngaphandle kwemvume yabazali. Ngakho kufanele bayisukumele lento yabo umuntu ayimele into yakhe akwazi ukuthi asisize yena, ngoba ekugcineni vele impilo yakhe. Uma ngabe kuwukuthi wenza izinto ezingalawuleki kufanele kube uyena okwaziyo ukuzilawula lezo zinto, ngoba ekugcineni mesezimufaka enkingeni usuke sekungena nabazali sekufanele bangenelele, ngakho-ke kufanele umuntu azisukumele azilawulele yena onzalo yakhe.

Yisona-ke isihlava leso esingenelele imitholampilo yasemakhaya yokushoda kwey'nsiza kusebenza. Ngalokho kuchaza ukuthi baningi abantu abathatha le mishanguzo le yokulawula inzalo. Okwenza ukuthi ishode kushuthi vele isuke ingekho miningi nayo. Lokho kudalwa ukuthi-ke izinsiza kusebenza zincane, abantu baningi abadinga usizo. Ngalokho kwenza ukuthi ofike kamuva angeke esasizakala, sekufanele ukuthi alinde alinde lolo suku anikezwe lona khona lapho bayamtshela ukuthi usengozini, kodwa futhi ayikho into abangamsiza ngayo ngaleso sikhathi. So imiphumela yaloko ayikho mihle kakhulu emphakathini, ngoba kuchaza ukuthi emtholampilo asisizakali.

Dadewethu, ninjani? Ngithemba ukuthi niyaphila kulelo cala. Ngapha isimo asihambi kahle. Ngicela nje uxhaso kuwena ngemadlana ongabanayo, njengoba wazi ukuthi impesheni yagogo ayaneli izindleko zokuphila layikhaya. Kumele ukuthi siqashele ugogo imoto imuse emtholampilo, kumele ukuthi sithenge ukudla, kumele ukuthi sikhokhele umasingcwabisane, kumele ukuthi sithole izidingo zezingane zesikole, bese nathi siyayithatha futhi siyofesa khona la kule mali. Lokhu kwenza ukuthi kufake ingcindezi enkulu kakhulu kugogo. Ngakho siyacela ukuthi mongase ungabe ube nosizo ngemadlana encane nje ongabanayo okusemandleni kuwena ukuthi usifakele lapha ekhaya sikwazi ukuthi siveze ezinye izidingo zempilo njengoba wazi ukuthi isimo asihambi kahle layikhaya.

Inyanga umuntu ophiwe ikhono lokuthaka imithi yesintu, ahambe ayoyikha entabeni ayithake alaphe abantu ngayo. Bese isangoma umuntu ohambile wayothwasa onedlozi, lowo muntu kuye kuthiwe unabantu abadala, ahambe ayothwasa alaphe idlozi lakhe asebenze ngalo. Loko kusho ukuthi-ke abhulele abantu, abachazele ney'mpilo zabo, uphiwe lelo khono lokulapha abantu ngedlozi. Kanti inyanga inekhona lokulapha nje ngemithi yesintu ngale kokuthi ize ihambe uyothwasa yona inyanga iyahamba nje iyokha imithi entabeni ibuye izoyithaka ilaphe abantu ibadayisele noma wenze ibhizinisi.

Kuyinselelo enkulu kakhulu ukuphela kwamaphilisi abalulekile emtholampilo. Kungafanele umnyango ungenelele ngokuthi ulethe imithi namaphilisi okwanele kungaze kufike iskhathi la kuphela khona, umphakathi ungabe usakwazi ukuthi usizakale. Lapho-ke ngamele ukuthi umphakathi ubhalele imigudu efanele yezempilo ucele usizo ngoba ayikho enye indlela yokwenza ngoba kuyadinga badinga ukuthi belashwe ngokufanele. Ngakho kungafanele umnyango wezempilo ungenelele ulethe izinsiza kusebenza ezanele emtholampilo. Umphakathi ungasokoli ngenxa yokuphela kwemithi namaphilisi.

Abazali abasebancane bavamise ukubhekana nenkinga yokuyithola imali, ngoba bobabili basuke bengasebenzi futhi bebancane. Kwabona basuke besabheke kubazali babo usizo. Ngalokho abakwazi ukuthi bathengele ingane izimpahla zokugqoka, namanabukeni, mhlasimpe nokudla. Lokho-ke kudala ukuthi bangakwazi ukuthi basizakale ngendlela efanele. Loku sekufanele ukuthi kungenelele abazali babasize ngoba bona hayi isuke ingekho into abangayenza, ngoba ukuyeka isikole uthi uyofuna umsebenzi akuyona into ilungile futhi leyo ngoba umuntu usuke kufanele kuthi aqede isikole. Kube ukuthi uhlangana neyingqinamba ezinje zempilo ngesimo sokuthi uyena ohlulekile ukuzinakekela, ngalokho sekufanele kungenelele abazali.

Into engenziwa ukuthuthukisa ezempilo zasemakhaya ukuthi, kunwetshwe umtholampilo lo okhona vele omncane. Ngalokho kuzofakwa abahlengikazi abaningi kuzobalula emiphakathini ukuthi bathole zonke izidingo zempilo uma ngabe umtholampilo sewumkhulu sekuvulekile. Ngalokho kuzonciphisa ukuthi umphakathi ukhathazeke ukuthi uzofinyelela kanjani ezibhedlela eziseduzane. Kufanele ukuthi umtholampilo lo vele okhona ube nabahlengikazi abanele futhi abaqeqeshiwe ukuthi bakwazi ukusiza ngamazinga ngamazinga empilo umphakathi ozobe ufika nawo emtholampilo, ngalokho ngeke sikhale kakhulu uma ngabe isibhedlela sikude.